Kungaba kuhle kakhulu kubathengi ngoba angeke basakhokha imali eningi kodwa-ke kungaba kubi kakhulu kubashayeli nabo abantu abayenza lezo zimpahla ngoba kuyofanele ukuthi begcine sebelahlekelwa imali noma bengenzi imali eyanele.

Kungaba khona imidlalo ebakhona lapho enkonzweni ezogqugquzela bonke abantu ngoba loku kuzoyenza ukuthi abantu bajabulele ukuza enkonzweni futhi kube khona indlela abalethwa ngayo lapho futhi abaphindiselwa ngayo emuva.

Abanye abantu bangalindela ukuthi ungakhokhisi abantu abadala ngoba sebekhulile futhi kukade besebenzela izwe lethu. Futhi kungenzeka ukuthi kube nenkinga emotweni yakho, mhlawumbe ibe nenkinga yethaya, labo bantu laba abadala sekuyofanele ukuthi belinde isikhathi eside kanti abanye baphuza amaphilisi.

Izinqola ezithwala izinto eziningi noma izinqola ezinkulu zingakhokha imali ethe ukuba ningana ngoba lezi zinqola lezi yizo ezidala okubizwa ngama-pothole emigaqweni. Abantu abasebenzisa umzila nsukuzonke ngokuthi baye emsebenzini noma baye esikoleni angeke baze bakhokhe imali eningi kakhulu.

Cha, asikuthinti neze neze ngoba ekugcineni kuyafikwa la kuyiwa khona futhi okubalulekile ukuthi kugcine kufikiwe la kuyiwa khona futhi loko okuhanjiswayo kufike kuphephile.

Yebo, ngike ngashayela imoto yokuthutha abantu abadala, kwakumnandi kakhulu ngoba ave benamahlaya futhi banezaluleko ezinhle kakhulu, xoxa nabo bakwakhe, bakugqugquzele ngempilo yakho, have ngibathanada abantu abadala nokusebenzisana nabo.

Kumnandi kakhulu ngoba uhlangana nabantu abadala ababuya ezindaweni ezingafani, bayagqugquzelana futhi bayasizana ukuthi wazi ukuthi impilo iseyinde futhi amaphutha wakho awaku-define-i.

Mina ngibona ngathi zihlala zinjalo ngoba sihlale sibuyela emuva siyizwe, kunokuthi uhulumeni wethu enze intuthuko, kudliwa iy'mali, kuhlale kunjalo.

Ukuyovakashela izindawo la bahlala khona kuzo njengama-old age-i, bayobuzwa uvo lwabo noma imicabango yabo futhi nokuyovakasha ezindaweni ezinjengasemholweni ngey'nsuku zokuhola, la ungabathola khona begcwele ubabuze.

Kungaba khona iy'nhlelo ezibakhona ukuthi bathi bazothathwa abantu abadala, bamikiswe epaki noma endaweni epholile, la bazohlala khona baxoxe kanye nabanye abantu abadala.

Bangaqinisekisa ukuthi abashayeli bayazi ukuthi yimaphi amahora aphakeme futhi lapho bazi ukuthi bayosebenza ngesikhulu esivinini kodwa bacabange ukuthi abantu kufanele baphephe. Kuyofanele ukuthi abashayeli bazwisise ukuthi yiso isikhathi la basebenza khona kakhulu, bashayele ngokuqaphela futhi ngokushesha.

Cha, bengingeke. Bengizokuthola imoto encane noma enye indlela yokuthi zisheshe zifike, mhlawumbe njengebhanoyi, kuya ngokuthi leyondawo ikude kangakanani kodwa cha, bengingeke ngiqhubeke ngayo.

Lihlale lifika njalo ngesikhathi esimisiwe ngoba umshayeli wethu uyawazi umsebenzi wakhe futhi uyawuhlonipha umsebenzi wakhe, angeke sibe nenkinga yokuthi umshayeli useqale late-i noma abagibeli bethu nabo sebayabambezeleka.

Ngikuthole kuphephile kokuqala futhi kukwazi ukulayisha izinto eziningi ngenani eliphansi. Ezinye izindlela zokulayisha izinto ziyabiza ngakho-ke uloliwe unamanani aphansi, kunokuthatha isikhathi kancane kodwa kugcine kufikile la kuyiwa khona.

Abantu abadala abadingi ukulinda emalenki noma ema-bus stop-i kuze kufike itekisi. I-shuttle iyasiza kakhulu ngoba ibathatha la bahlala khona ibayise la baya khona, bafike bephephile, sazi ukuthi angeke babanjwe nkunzi lapha ematekisini futhi angeke bezithole belimele.

Abadingi ukuphuma bayoma endaweni ezingaphephanga noma eziphithizelayo la bangagcine balimele khona. Kwesibili, abadingi ukuzithola baphathwa kabi noma badalelwa ngabanye abagibeli ematekisini.

Ekuseni ngiyavuka ngehora lesi-nine-i, ngihambe ngiyoqala kamama ohlala ngale ngakithi, ngizule ngizule ngihambe ngifike enkonzweni, sikhonze. Uma inkonzo iphuma ngiqala ngalo ohlala eduzane nenkonzo, ngihambe ngihambe ngigcine ngogogo lona ohlala eduze nasekhaya.